Ke lefelo la sekolo le gore a sekolo seo se nonofile go ka kopa dikopo, le batho ba ba bopang dikopo makwaloitshupo a bone le gore sekolo seo se na le bana ba le bakae le barutabana ba le bakae.

O tshwanetse go itse gore karata ya gago ga e tshwarwe ke ope le gore ga o e bapise le dikarata dipe o setse o itse ka leina gore e ke ya eng le gore o e be e kgakala le dikarata tse dingwe, gore ope a seka atumela mo go yone a go tsenya mo dikolotong tse dintsi-ntsi tse e le gore le wena o a go ipotsa gore ke mang o dirileng jalo.

Di digela monyetla wa go adima tšhelete ko tlase, o ka se kgone go adima madi ka ntlha ya gore hisetori ya gago ya dikopo ya go adima madi e ko tlase. Gore o tokafatse seno ke gore o tshwanetse go patela dikoloto tsa gago sentle ka nako e netefetseng.

Ke gore o lebale lekwalo itshupo la gago le lefelo la ko o nnang teng le gore a o ntse o patela sentle, bopaki ba gore o ntse o patela sentle le bopaki ba gore ko o berekang teng gore a o bereka sentle, gore a madi a o a kopang a nonofile go ka lekana le a o ka kgona go a patela sentle, ba lebile gore o patela bokae ka kgwedi le kgwedi sengwe le sengwe se o se patelang jaaka dijo le gore o dirisa bokae o salelwa ke bokae.

O tshwanetse o itse gore se o se dirang ke eng ditlamorago tsa kopo ya gago ke eng, o a go duela bokae ka madi a bo a kopang, gore a o a go duela thata or o a go duela kwa tlase, le gore o a go duela jwang ka gore pheleletsong o tle o bo o feleletsang o sa itse gore madi a o a duelang ke a eng. Go botlhokwa thata gore o kgona go o itse gore ditlamorago tsa seo o se adimang ke eng.

Go tla dira gore ke thuse ba bangwe gore ba seke ba nna le diphoso fa ba adima madi, ba itse gore ba tshwanetse go dirang gore batle ba kgone go atlega mo go adimeng madi.

Banka e lebelela thata dikoloto tseo dikoloto a gore a ka kgona go ba patela o a go kgona go ba patela jang, banka gape gore e morokotso wa yone go ya ka dikgwedi gore a o a go patela jang a o a go patela dikgwedi di le tharo, dikgwedi di le thataro, or-e dikgwedi di le masome masome a mabedi pedi, or-e dikgwedi di le some le bobedi. Fa o duela dikgwedi le tharo morokotso wa teng o nna ko tlase, morokotso wa teng o a gola ka dikgwedi go ya ka gore o patela jang, fela ka mokgwa o o patelang ka teng morokotso wa teng o a gola, ga o patela bikinyana-bikinyana morokotso o nna ko godimo.

Dilo tse di molemo ke gore ga gona go batliwa ditokomane tse dintsi ka go nneng banka eo ke banka ke ya gago o a e dirisa mo nakong e, bothata fela ke gore kgotsa o tle be o re kgwedi e o a tlodisa kgwedi e ga o batle go patela sekoloto sa gago, go ya go nna boima for wena ka gore bone ba go itseela madi pele o nagana go a tsaya.

Ke go nna o goga madi o sa itse gore o na le bokae mo bankeng o nna o goga gantsi-ntsi, gore dilo tse di tilwe ke gore o nne o itse gore o setse ka bokae mo mading a o, o nne o check-e balance ya gago gore o na le bokae.

Ke nagana gore di jela motho madi a mantsi, gore dilo tse di seka tlhola di diriwa ke gore o itse gore o na le bokae, o goga madi a ma kanang-kang leng, gore o seka goga madi a ga ntsi-ntsi ka gore ga o goga madi gantsi-ntsi seno se dira gore banka e go batle madi a mantsi.

O tshwanetse o itse gore banka e dirisa mokgwa ofe wa gore o adima madi, o tshwanetse o ba botse ka gore go na le mokgwa o bonolo ba e bitsa simple interest le e current interest. Simple interest-e ke o ne e le goreng e bonolo o a go patela madi a ko tlase go na le current interest, so o ba kope gore wena o batla go patela ka e simple.